Ndimo ya zwa u lima i thusa u shumisana ha mashango, u bveledza tshisima tsha zwiḽiwa i dovha ya ṱuṱuwedza mushumo kha vhathu vha vhupo na ndimo ya zwa vhapfumi ha zwa mvelaphanḓa, ri sa hangwi na ndimo ya zwa u renga na u rengisa ine ya thusa u shumisa tshelede, u shumisa mavhengele na bve bvela phanḓa ha matshilisano kha tshitshavha.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona uri zwi vha zwi khwine musi heyo mitshini i tshi kho shumisiwa nga vhathu vho zwi gudelaho fhedzi, zwi si fane na musi i tshi kho shumisa nga nnyi na nnyi tshitshavhani u fhungudza kha mabulayo a ne a ḓo ita zwi songo fanela kana u dzi huvhadza ha vhathu zwine zwa ḓo itea zwi songo fanela, ngori vhathu tshiṅwe tshifhinga kha ri vha ri songo zwi gudela vha ya guma vha tshi kho huvhadzana nga tshavho vha tshi kho langiwa nga vhuḓipfhi havho. Zwino zwi vha zwi khwine khare muthu a tshi shumisa fhedzi hoyo mutshini e mushumoni ane o sedziwa nga dzi supervisor na vhathu vho faraho mushumoni u fhirisa musi ene muṋe a tshi kho shumisa kha ṅwe a khoroni dza nnḓu ya hawe kana e muḓini wawe ndi vhona zwi khwine zwezwo nga vhathu vho zwi gudelaho fhedzi.

Mafhi a fanele u bviswa kha kholomo nga vhukwila naho wo ṱamba zwanḓa wo ṱanzwa na zwishumisa zwau wo zwo sterilize, mafhi a fanela u vheiwa kha firidzhi kana fhethu ho tonaho musi hu tshi fhedzwa u hamula uri a songo vhila na u vha khombo kha mutakalo wa vhathu, u a shele kha zwithu zwo kunaho na one musi utshi a vhea. Mafhi a fanelo u u vha na musi wa u fhedza u shuma uri vhathu vhasi ṅwe zwithu zwo khakhisa zwo no khakhisa mutakalo, na uri kholomo dzi tea u vha dzo aluswa nga nḓila ya vhuḓi uri na dzone dzi bvise mafhi ane avha na mutakalo.

Ndi nga thoma nga u vhidza tshidzidzi tsha ndeme u itela u ṱavhanya thuso, na u humbela thuso kha vhabebi kana vharangaphanḓa vha tshikolo uri vha vhe na luambo ri tshi ṱuṱuwedza tshikolo u uri zwi nga lugiswa nga nḓila ya vhuḓifhinduleli. Zwine zwa sumbedza ndavhelelo na u lugisa zwe zwa pfisa khakhathi na u vhea milayo ya u ya u dzivha sa sa zwidodombedzwa zwa danger zone kha mitshini yoṱhe uri hu si tshavha na muthu ane a ḓo huvhala ri tshi ya phanḓa.

Ndi nga shumisa na vet state services ngauri ndi pfha hu tshipfi ndi vhone vhane vha shuma phanḓa na hezwo ṱoḓulusa malwadze a zwipuka unga vha tshi ṱoḓa u ita dzi research vha tshi ṱoḓulusa uri vha kone u ṅwala fhasi uri vha ḓivhadze vhanwe vho rabulasi vhane vha kha dzi ḓo ḓa tshifhingani tsha phanḓa. Ndi vhona u nga ri ndi vhone vhane vha ḓo gidimela u nthusa uri dzi khuhu dzanga dzi kone u wana dzilafho na zwa uri ri dzhie maga a fhio kha u lafha hovhu vhulwadze vhune vho shela dzi khuhu, ndi vhona hu vhona vhathu vha ne vha ḓo kona uni thusa ngauri vha ṱoḓa u ḓivha nga maanḓa nga malwadze o fhambananaho ane a shela zwipuka zwino hezwo zwi ḓo vha thuso khulwanesa kha nṋe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri muthu ane a shuma nga zwi zwisevho u fana na mukoki u tea u ri a vhe na fhethu hune a shumela hone hune muthu u dzhena murahu ha musi o ṱamba zwanḓa o ambara na zwiambaro zwa u tsireledza uri mavhudzi khanwe a si wele kha tshisevho, na zwa uri fhethu hune a huka hone mukoki wawe hu tea u vha na temperature ya fhasi ine ya ḓo ita uri tshisevho tshi sa sine tshi ome zwavhuḓi mukoki u ome zwavhuḓi na uri uri zwikhokhonono zwi si dzheni u nga sa masunzi, dzi notshi na thunzi, ndi vhona hu zwe

Nṋe nga u ṱalukanya hanga ndi vhona gomelelo siani ḽa vhulimi zwi tshi amba uri kha nwe ṅwaha u si wa vhuḓi, musi vhalimi vha na ṅwaha u si wa vhuḓi khanwe zwi tshi kho yela kha siani ḽa dzi mvula tshifhinga tsha dzi mvula mvula dzi dzi nnzhi dzi tshi khou na dzi tshi khou kumba zwimelwa na dzi mbeu dzi tshi khou bva mavuni zwimela zwi sa kho mela zwavhuḓi, kana tshifhinga tsha musi hu si na maḓi mvula dzi siho zwimela zwi tshi kho swa nga ḓuvha. Gomelelo ndi vhona zwi tshi amba zwithu zwi si zwavhuḓi zwi tshiya kha vhulimi uto nga ṅwedzi u si wa vhuḓi kana u si wa vhuḓi kha vhalimi.

Vhunzhi ha zwifuwo zwine nda zwi vhona kha vhupo hashu ndi zwi vhona zwi sa kho langiwa ndi zwi vhona nga uri wane kha ra hu dzi kholomo dzi vhe dzi si na muvhili dzivhe dzo sekena u vhonisa uri heyi kholomo a i kho fariwa zwavhuḓi i na malwadze o yaho nga uri, zwi dzi fana na dzi nngwa zwimange zwoṱhe kha re zwi sa kho langiwa zwavhuḓi vhuḓi u zwi vhona nga muvhili wa zwo zwi a tsa kha muvhili. Khare mmbwa tshiṅwe tshifhinga i a ḓi vhonise uri a i khou langiwa malwadze ane avha kha muvhili wayo a i kho ṱhogomelwa zwavhuḓi nga vha ṱhogomeli vhayo, zwi dzi ya kha zwifuwo zwoṱhe u zwi vhona nga muvhili wa hone ngori a zwi koni u dzi ambela zwone zwine.

A thi a thu vhuya nda ṱangana nayo heyo thaidzo zwi tshi ḓa kha zwidzidzivhadzi zwa zwifuwo kana ndi nga si ri ndi ḓivha muthu ane a vhuya a ṱangana nayo thaidzo ngori tshifhinga tshinzhi vhathu vhane nda vha ḓivha musi vha tshi ṱoḓa u dzilafho ḽa zwifuwo zwavho vha ya hafha ha vhathu vha u lafha zwifuwo unga kha state vat services, ndi hu ne vha a kona u wana dzi dzilafho zwavhuḓi zwa zwifuwo zwoṱhe zwoṱhe zwi ya nga u fhambanana..

Nḓila dza u thivhela vhulwadze ha khwanḓa na mulomo hu ngavha hu thivhela phukha u bva fhethu hune ha vha na vhulwadze, u vala na u ranga phukha nga nḓila ya yo teaho, u sevhea na u vhona phukha dzi ne dza sumbedza hovhu vhulwadze, u ṱuṱuwedza mushumo wa u hayela phukha na u vhambedza fhasi ha maitele a mvelele dza vhulimi dzi songo teaho kha phukha na matshilo na matshilo a.

Nḓila dzine nṋe nda ḓivha nga dzo dzine dza shumiswa zwi tshi ḓa kha u thivhela malwadze kha zwifuwo ndi uri musi u tshi yo shumana na zwifuwo u thoma nga u ṱamba zwanḓa na musi wo no fhedza wa ṱamba zwanḓa, na zwo uri zwifuwo zwoṱhe zwi dzula zwo hayeliwa tshifhinga tshoṱhe u itela uri mutakalo wayo i vhoniwe musi vhathu vho no hayela vha tshi ḓo u ṱola zwifuwo uri zwi khou tshimbilisa hani, na uri khare u kho vhono unga tshifuwo tsha u tshi kho farwa nga vhulwadze u tshi bvisa uyo tshi vhetshela thungo hune nga si kwamane na hezwi zwinwe zwifuwo uri zwi panganane malwadze o to raloho. Na uri musi zwifuwo zwi zwiḽiwa zwa hone zwi vhe zwi ḽisiwe zwiḽiwa zwi ne zwa vha na mutakalo u tonga zwine zwa ita uri nazwo zwi dzule zwo takala na maḓi zwi dzule zwi tshi khou ṅwa maḓi.

Ndi ndi khou tendelana nazwo ṅwaliwaho hafha nṱha ngauri musi mitshelo i kha mathini i a kona uri i dzule tshifhinga tsho no nga mu ṅwaha woṱhe kana miṅwaha mivhili, zwi dzinga khare mitshelo omiswa na wo u ya dzula tshifhinga tshilapfhu tsho no nga miṅwaha mivhili yo dzula a zwi ngo mutshelo wo sokou dzula u songo itwa tshithu, ngori u dzula kha nwe dzi vhege fhedzi kana na musi u kha dzivha kha muri u sathu fuliwa uya kona uri u ome u sine u ḽiwe na nga zwi zwikhokhonono zwa ḽifhasi, zwino hezwi wo omiswa mutshelo uya kona uri u dzule dzi khalaṅwaha dzoṱhe dza ṅwaha na musi u kha thini u ya kona u dzula ṅwaha woṱhe dzi khalaṅwaha yoṱhe na miṅwedzi yoṱhe.

Nṋe ndi vhona zwi na khombo nga maanḓa ngauri tshikwatudzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho ṅwaliwa uri tshi tshi nga kona u fara zwithu zwi re nga ngomu for tshifhinga tshingafhanani, zwi dzi nga dzi khovhe dzine dzavha kha zwikoṱi kha zwi thini dzi vha dzo ṅwaliwa uri dziḓo dzula kha nwe miṅwedzi mivhili kana miraru. Zwino hoyo muthu khare a dzi wana a tshi kho ula hetsho tshithu khare tsho no fhirelwa nga miṅwedzi u wana zwi zwo no sina nga ngomu zwi tshi vha uri khanwe zwo rosa. Zwino zwi vha zwi siho zwavhuḓi kha mutakalo muthu a nga guma tshi kho lwala vhulwadze ho kalulaho a dzi wana o eḓela a sibadela nga nṱhani ha uri zwi khombosa nga maanḓa kha mutakalo wa muthu tshifhinga

Ndi khou tenda nga uri u ṱhogomela zwifuwo u vha u kho ṱhogomela zwine zwa ya thumbuni, unga tshivenḓa tshi tshi amba uri tshi no ya thumbuni tshi a ila. Zwi amba uri musi u tshi ṱhogomela zwifuwo nga nḓila yo ḓaho ya vhuḓi u vha u tshi kho ṱhogomela zwine zwa ḓo dzhena thumbuni yau, zwino u tea u zwi ita tshipiḓa tshihulu tsha vhutshilo hau sa mufu sa muthu a ne a fuwa zwifuwo uri u ya dzi ita uri hedzo kholomo dzi vhe dzo hayeliwa, dzo ṱhogomelwa zwine kholomo dza ḽa zwi vhe hu zwiḽiwa zwavhuḓi zwine zwa vha na mutakalo uri na vhathu vhane vha ḓo ḽa hetsho tshisevho tshi bvaho kha heyo kholomo vha ḽe zwithu zwine zwa vha na mutakalo.

Nṋe nda ndi sathu vhona zwi tshi itiwa mara ndi tshi pfha zwi tshi ambiwa ndi pfha vhathu vha tshi ri zwivha zwi kho itelwa uri kholomo musi kha ṅwe dzi tshi khou lwa nga tshadzo dzi si rungane nga maṋanga dzi si kone u huvhadzana. Zwino zwi vha zwi khou itela u tsireledza kholomo na vhathu vhane vha vha vha kho dzi ṱhogomelwe uri kha ṅwe kholomo yo yo kwata i si kone uri i pandamedze muthu imu huvhadze nga maṋanga ayo, zwino zwivha zwi tshi khou itela u tsireledza vhathu na dzone kholomo uri dzi kone u tsireledzea nga dza.

Nṋe ndi vhona uri ndimo heyo ya maswiri i vha i tshi khou kona u engedza u dzi nga ndimo iṅwe na iṅwe ine yavha ina ra vha nayo fhano Afrika Tshipembe dzivha dzi tshi khou shumisana dzi tshi kho engedza uri ikonomi yashu i kone u aluwa, ndi vhona uri ndimo iṅwe na iṅwe i ya thusa ivha i tshi khou engedza kha ikonomi yashu ahuna ndimo ine ya vha i sa kho tamba tshipida ya tshatsho ya tsho kha u alusa ikonomi yashu. Zwino ndi vhona uri ndimo ya maswiri nayo i alusa ikonomi nga u kona u konea hayo yone iṋe.

Nṋe nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri uri u vhone uri tshifuwo tsha u tshi na mutakalo kholomo dzau dzi na mutakalo u vhona nga muvhili uri dzi tshi khou khwaṱha ṋamusi dzi sa khwaṱhi u a vhona uri a dzi ngo takala hu na tshine tsho khakheaho muvhilini. Ṋamusi khare kholomo dzi tshi khou ḽa hatsi hadzo u ya kona u vhona u ṱavhanya uri heyi kholomo yo takala ngori i khou ḽa i kho tamba tamba ngori nga u vhona hanga ndi vhona uri kholomo ndi tshifuwo tshine tsha dzula tsho tshine tsha takalela u dzula tshi khou ḽa zwino hezwi i tshi kho dzulela u ḽa na muvhili u tshi khou engedzea u ya vhona uri tshifuwo tsha nga tsho takala.